Ukulibala ezinkundleni zokuxhumana, ukuba matasatasa ngomsebenzi kanye, nesikole, ugcine ungasasitholanga isikhathi sokwenza okunye, iy'ndawo esihlala iy'ndawo esihlala kuzo, kanye nokuthi umuntu akazi angaqala kephi ukuze athole into azoyenza ezolibazisa isikhathi.

Imidlalo yesintu ibambe iqhaza elikhulu kakhulu ekufundiseni abantu ngey'ndlela zokuphila. Njengoku kuhlolwa kwey'ntombi, kuyilapho kusuke kuhlangene khona izintombi eziphuma ezindaweni ezahlukahlukene, zifike zihlolwe, bese ziyayalwa ngokuthi umuntu wesifazane kumele aphile kanjani, kumele aphinde aziphathe kanjani. Kuphinde kube khona imidlalo yezinsizwa, noma abantu besilisa yezinduku, lapho behlangana khona, bekhuthazane ngokuqina, okuqina njengendoda, kanye nokubekezela, futhi nanokuthi kuphilwa kanjani nabanye abantu.

Ngingawuchaza ngokuthi, uzizwa usengathekile, uzizwa uhamba neningi, ungewedwa. Le mizwa le yayiqhamuka ngenkathi umngani wami enomhlonyane, simisile, sicula, sisina. Wonke nje umuntu ejabulile kanye kanye nokuthi ngangizizwa ngijabulile ukuthi ngibe intombi yomZulu esakhula.

Izikole kumele zixhase imidlalo eyahlukahlukene, ngokuvumela abantwana ukuthi bayidlale le midlalo, baphinde bathenge nezinto zokuwudlala leyo midlalo eyahlukahlukene. Ngoba akusizona zonke izingane ezihlakaniphile ekilasini. Kunezingane ezinamakhono amaningi ahlukahlukene, ezingakaze zize zikwazi ukuwasebenzisa, noma zibone ukuthi ikhono labo lingabathatha libaliyise, libayise kuphi. Kanti akusikona kuphela ukufunda izincwadi okwenza umuntu aphumelele. Kuke kwenzeka nomuntu aphumelele ngokwezemidlalo.

Ngisakhula, sasidlala ushumpu, kuyilapho khona siba amaqembu amabili, sisebenzise ibhola likapulasitiki. Sasidlalela emgaqweni, sidlala ney'ngane zakhona emphakathini, iy'ngane zakomakhelwane. Ushumpu awunayo-ke iminyaka yokuthi kumele ube nangaki ukuze uwudlale, sasiwudlala nabancane, kuze kufike ngisho nabakhulile kunathi, bezodlala kanye nathi.

Ngicabanga ngoku-advertise-a noma ukukhangisa kwezinto ezinkundleni zokuxhumana, ezifana no-TikTok, lapho khona abantu bekwazi ukwenza imali ngokubhala noma ngokuphosta i-product ethile, noma ngekhampani ethile ebese leyo nkampani leyo iyakuholela. Enye yendlela zokuzilibazisa isikhathi, ube futhi wenza nemali.

Ngingaqala ngokubachazela ngawo umdlalo, nanokuthi udlalwa kanjani, ngibachazele nemithetho esetshenziswayo uma kudlalwa lowo mdlalo. Okwesithathu, ngingabakhombisa indlela ekudlalwa ngayo. Okokugcina, ngabe-ke sengiyababiza ukuthi nabo beqale bezame ukuwudlala, ngibe ngibalungisa lapho nalapho, engibona ukuthi abangizwisanga khona.

Ingozi zokuqeqesha ngokweqile, ukuthi umdlali angilimala, noma umzimba wakhe ujwayele ukuqeqesha isikhathi eside nesijwayelekile kwabanye abadlali, angagula, noma angizithola esilimaze amasosha akhe omzimba. Izikole zinganciphisa le ngozi ngokuthi kube khona isikhathi lapho beqeqesha khona iy'ngane, bengaziqeqeshi zonke izinsuku kodwa bakhethe izinsuku kwisonto lapho bezobe beziqeqesha khona, nesikhathi abazobe besiqeqesha ngaso, abazobe beziqeqesha ngazo izingane. Basikale, kube noma amahora amabi, kube noma ihora, noma amahora amabili.